Angeke ngizizwe kahle ngoba ingulube angiyithandi futhi angiboni ngiyoke ngiyithande empilweni yami, hhayi ngoba ngizonda koda akukho kumina ukuthi ngike ngifike esitolo ngithi ngizothenga ingulube. Ngalokho, ngeke ngikwazi ukuhlala eduze nazo, eduze neplazi ley'ngulube.

Kumele athole indawo engekho sedolobheni ngoba edolobheni angaba nenkinga yokuthi angakayitholi indawo, ngenxa yokuthi abekho abantu abadayisa iy'nkukhu edolobheni, futhi amakhastoma kuzoba yingqinamba ukuthi awathole. Ngenxa yokuthi abathembisisi into yesiZulu. Ngcono bathenge esitolo ngqo inkukhu esihluthiwe, yasikwa yafakwa ephepheni.

Abalimi bangamelana nale zimo zokuguquka kwesimo somoya ngokuthi bakhande umpheme ozovikela izitshalo uma betshalile, bakhe amanzi amaningi ukuze mephela amanzi bekwazi ukuchelela izitshalo zabo. Futhi baphinde baqinisekise ukuthi betshale khona izitshalo zabo ziphephile kangangokuba kungafika noma isiphi isimo somoya koda izitshalo ngeke zibe nankinga ngeke zihlephuke noma zihambe nomoya.

Imvelo ziyithinta ngokuthi ziyaphazamiseka ukuba zikhule kahle kangangokuthi azibe zisathela izithelo ezinhle nezinye ezinomsoco nempilo.

Ngingeza nohlelo lokuthi kube nendlela abazofundiswa ngayo kwezobuchwepheshe besimanje, manje besimanjemanje ukuze bazothola ulwazi ngakho, futhi bahambisane nesikhathi esiphila kuso. Lezi nhlelo kungamele zibe kanye ngenyanga ukuze sande isibalo sabalimi abanolwazi.

Abalimi ngicabanga ukuthi abaphatheki kahle ngoba lokho kuyabashaya ephaketheni bagcine inzuzo yento abayenzayo bengayiboni, ngenxa yokuthi amakhasimende azoncipha kubona bebone ukuthi babizwa imali enkulu.

Cha, angiboni kuyinto enhle ukuthi umam'Thandi akwenze lokhu acebiswa ngakho ukuthi akwenze ngoba umthelela walento akawazi, futhi nalaba abamcebisayo akanaso isiqinisekiso sokuthi futhi ulibeka engcupheni ishishini lakhe. Mangase akwenze lokhu hlampe angagcina elahlekelwe imali engazi kanjani.

Ngingazihlola ngokuthi okokuqala nje abasebenzi kungafanele bagqoke izinsizakusebenza ezivikela amagciwane angasondeli la besebenza khona, bafuthe izinto zokuvikela amagciwane. Basebenzise i-material yokupakisha eseqopheleni eliphezulu.

Amanye amasu kungafanele bathi kubasebenzi bangezi emsebenzini uma bengayigqokile i-PPE ukuze bezojwayela ukuyigqoka, kungafanele mhlampe kanye ngesonto bafundiswe emsebenzini ukubaluleka kokugqoka i-PPE futhi ibesemthethweni.

Eminye imikhiqizo engashintshwa epulazini amantongomane, uwashintshe uwenze i-peanut butter, ama-aphula uwashintshe uwenze ijusi, amazambane uwenze ama-chips, njalo njalo.

Abalimi kumele bayeke ukufuna ukusebenzisa izinto ezisheshayo ukukhulisa ukudla ngamakhemikhali ngoba lokhu kusibeka engcupheni thina bathengi singaze sibe nezifo ezingalapheki ezinjengokhensa, amathambo, isifo senhliziyo, njalo njalo. Ngiphatheke kabi namhlanje wemngani ngoba kuyacaca sesizophila kanje emhlabeni ngoba sibaningi futhi ukudla kuba kuncane.

Izisebenzi zinganakekela izitshalo ngalezi ndlela, namba one kumele zichelele izitshalo ezithambile ngamanzi njalo ngosuku. Namba two, izitshalo kumele zimbozwe ngompheme ukuze zikhule kahle zingashiswa ilanga bese ziyabuna. Namba three, ezinye izitshalo zikhula kahle endaweni engenalo ilanga, ngakho-ke kubalulekile ukuthi wazi uhlobo lwesitshalo onaso.

Imizwa yaZanele yashintsha ngokuthi wabona ukuthi izitshalo nokutshala ziwubizo lakhe wase eba nothando lwazo, waqala wazinakekela ngendlela efanele okunye ukuthi lokho wabona kuyamjabulisa kangakanani ukuba sengadini ngoba walapha abantu ngayo, futhi ugcina onge imali eningi ngayo ingadi.

Imvukuzane idla ubhatata ihlala ngaphansi komhlabathi, umswenya unquma ummbila, utamatisi, nespinashi, isikhonyana esiqothula kwasani ensimini, amaqhwagi afika engathi ifu elimnyama ensimini, kubonakala kanjalo konke lokhu.

Ukuphepha kwami ngingakubeka phambili ngokuthi ngilandele imiyalelo yokuba ngigqoke kahle i-PPE emsebenzini ngiphinde ngifake izibuko zokuvikela amehlo uma ngisebenzisa le mithi yezinambuzane. Ngiphinde ngifake amabhuzu ezinyaweni ukuba ngivikele izinyawo zami ukuthi zingangenwa amakhemikhali lawa engiwasebenzisayo, ngiphinde ngifake isifonyo emakhaleni ukuze ngingahileki noma ngingahaqeki ngigcine ngigula ngenxa yalesi, yale mithi le, ngenxa ya le mithi noma amakhemikhali lawa engiwasebenzisayo.